Abekho abaculi engathi basha endaweni yangakithi kodwa kukhona asebebambe iqhaza isikhashana. Ngingabala uBig Zulu, ngibale uSjava ngibale uLwa Ndlunkulu. Engikuthanda ngomculo wabo ukuthi uthinta izinselelo ezibhekana nentsha uphinde futhi ubuyise ithemba entsheni. Izinkundla engibathole kuzo ngingabala u-Spotify kanye no-YouTube.

Maningi ama-trends ahlukahlukene akhona kuma-smart devices esikhathini samanje. Esingayibheka nje, ezinsukwini zamanje edla lubi yilena yokusetshenziswa kwe-artificial intelligence ebizwa nge-AI. Isiza kakhulu uma udinga ulwazi noma uma ufuna ukufunda ngesihloko esithize. Lokhu kusiza abasebenzisi bawo lama divayisi uma befuna ukuthuthukisa ulwazi labo, noma befuna nje ukuzijabulisa.

Ngokubona kwami, umphakathi engihlala kuwo awunawo amandla okukhokhela i-Wi-Fi ngoba ibiza kakhulu. Okungenziwa ke, ukuze umphakathi ukhone ukuxhumaniseka kwi-inthanethi ukuthi kube khona izikhungo emiphakathini ezibizwa ngama-Wi-Fi hotspots lapho khona umphakathi ongakhona ukusebenzisa i-Wi-Fi mahhala noma ngokukhokha inani elincane. Okunye okungenziwa ukuthi ibe khona mahhala ezindaweni ezifana nasema-library nasezikoleni.

Engingakwenza ukuqoqa idatha ukuthi ngibuze abathengi okanye amakhasimende ngemithelela yale mikhangiso. Ngiphinde ngibuze abadayisi imbala ukuthi ngabe le mikhangiso yalolu hlobo, inamuphi umphumela okanye umthelela ekutheni bathengise loku abakudingayo.

Abagqugquzeli bangakwenza lokhu ngokuthi baveze ngokusobala uma bekhangisa njengokuthi basebenzise i-hashtag ethi-ad okanye ethi-sponsored. Okunye abangakwenza ukuthi basebenzisane nabaxhasi abanemigomo abavumelana nayo.

Ngingakhetha ikakhulukazi izingoma ezigqugquzelayo ngoba ekuseni yilapho abantu abasuke bedinga khona ukugqugquzeleka ukuze baqale futhi baqhubeke nosuku lwabo ngempumelelo.

Bangakwenza lokhu ngokuthi bafake ama-apps asiza ngokuzibekela imigomo aphinde alekelele ekutheni imigomo oyibekile ukwazi ukuyifeza.

Okuhle ngokufunda kwi-inthanethi ukuthi ungakwenza uhleli ekhaya okwenza ukuthi wonge ezindlekweni zokufunda kude. Kodwa-ke okubi ukuthi ku-inthanethi kukhona ngisho nezikole ezingekho emthethweni. Ngakho kubalulekile ukuthi uqikelele ukuthi ukhetha isikole esifanele okanye iwebhusayithi esemthethweni.

Ukuphumela obala ngoxhaso kulekelela amakhasimende ukuthi azi ukuthi yisikhangisi lesi futhi kusiza ukuthi izinto zibekeke obala ukuze amakhasimende athole lonke ulwazi aludingayo. Lokhu kungakhanda ukuthi ukwethembeka phakathi kwamakhasimende nomthengisi.

Yebo, ziyakusekela ukufunda ngoba zenza ukufunda ukuthi kube lula, futhi umfundi angafunda nanganoma yisiphi isikhathi. Zibuye zisiza abafundi ukuthi bakwazi ukuthola othisha abanolwazi oluhlonze.

Izinhlelo zokuxhumana zokusebenza phecelezi ukusetshenziswa kwama-apps yikho okusetshenziswa kakhulu esikhathini samanje. Isizathu esikhulu esenza lokhu ukuthi iningi lamaselula asetshenziswa esikhathini samanje, ama-smart devices, kanti futhi ayashesha futhi ashibhile uma aqhathaniswa nokusetshenziswa kwama-calls noma ukusetshenziswa kwemiyalezo okudinga ukuthi usebenzise i-airtime ebizayo uma uqhathanisa nokusetshenziswa kwedatha uma usebenzisa izindlela zokusebenza zokuxhumana. Kodwa-ke, izinselele ezikhona ukuthi ukusebenzisa izingcingo noma imiyalezo kunokwethembela okukhulu ngoba uqondana nomuntu ngqo ofuna ukukhuluma naye. Kanti uma usebenzisa izindlela zokusebenza zokuxhumana, kuyenzeka ukuthi ukhulume nomuntu ongesiye.

Ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi kuyabathinta labo abakhubazekile nalabo abaphila nezimo zempilo zengqondo. Ikakhulukazi ngoba isikhathi esiningi laba bavamise ukuba ngabantu abacwasekayo ezinkundleni zokuxhumana. Kanti-ke okungenziwa ukuthi abantu bafundiswe mayelana nokuphathana kahle kwi-inthanethi kubuye kwenziwe imizamo yokuthi labo abaphatha kabi noma abahlukumeza abanye bakwazi ukutholakala babhekane nengalo yomthetho.